Xa ndihamba ngohola wendlela ndiye ndibone imithi emihle, iintyatyambo ezintle, izilwanyana ezintle njalo njalo.

Kumnandi kakhulu ukuhamba ngebhasi kuba kaloku ebusuku uye ulale kamnandi, ubone nezinye izinto obungasoze uzibone emini.

Xa abaphangeli behamba ngemoto enye bebaninzi baye bakwazi ukonga iimali zabo.

Oololiwe bakhulisa ezoqoqosho eMzantsi Afrika kwaye neendlela zeemoto ziye zivuleke kuba ziphelisa itrafikhi.

Umntu akufunekanga atye kakhulu okanye asele kakhulu ukwenzela ukuba singazukuba khona isidingo sokuquqa kwindlu yangasese. Enye into engakunceda, umntu kufuneka aziphathele umqamelo wentamo, ingamnceda kakhulu loo nto xa ediniwe.

Eteksini udrayiva waye wayondibeka apho ndandisiya khona kuba ndandinovavanyo kwaye ndandingayazi indawo endandisiya kuyo. Loo nto ke yaye yandibonisa ukuba basekhona abantu abasakhathalayo kwaye abanothando.

Phambi kokuba uthathe uhambo kufanele uqinisekise ukuba uphumla ngokwaneleyo kwaye uphinde uqinisekise ukuba awuseli tywala, uphinde uqinisekise ukuba uphumla ngokwaneleyo xa uhamba iiyure ngeeyure.

Abantu bakulungele ukuyamkela le ndlela yezithutho. Inkxalabo yile yokuba ingaba urhulumente unayo na yena indlela aza kudila ngayo nonooteksi baseMzantsi Afrika kuba kaloku abazukuyamkela le ndlela yokuthutha abantu.

ISebe leZothutho kufuneka lenze ukuba amaxabiso ezeenqwelomoya ahle kakhulu ukwenzela ukuba abantu abaninzi bakwazi ukufikelela kuwo kwaye iSebe leZothutho kufuneka lenze ukubana zibe nintsi iinqwelomoya ezithutha abantu.

Urhulumente waseMzantsi Afrika kufuneka kuqala aqinisekise ukuba zikhona ezinye iindlela zokuphangela, aqinisekise ukuba oololiwe bakhona kwaye bayasebenza. Aqinisekise ukuba iibhasi ziyongezwa, aqinisekise ukuba neeloliwe ezifana noGautrain zikhona eMzantsi Afrika jikelele ukwenzela ukuba abantu babe nezinye iindlela zokuphangela.